Ke boemo jwa madi, naledi ya ngwaga le ngwaga, dintlha tsa botho, ditshedimosetso tsa sekolo, diprojeke tsa polokelo le tshegetso.

Tshenyegelo le dikhomišene, moedi wa sekoloto, ditsholofelo le dipielo, polokego, go dirisiwa gape go lekanya le maikaelelo a gago.

Hisetori ya gago ya sekoloto e tlo bontsha gore, a wena o ne o patela sekoloto sa gago ka bonako o sena mathata a go patela sekoloto sa gago, mme ke yone e tlo dirang gore go be bonolo fa o kopa karata ya sekoloto kwa bankeng.

Go tlhopha karata , bala foromo ka kelotlhoko, netefatsa ge , kopa thusa ka go tshepega, se dirise dikopo di le dintsi ka nako e le nngwe.

Botlhokwa ba go buisa melawana le maemo a tumelano ya karata ke gore, o ka fitlhelela o tsere sekoloto se se sa tshwanelang madi a gago, mme sekoloto seo o fumana gore se patediwa mo dikgweding di le a matlhano, kgotsa a mathataro mme wena o ipoleletse gore e duelela morago ga dikgwedi di le masome a mapedi.

Fa o dira karata ya sekoloto o tshwanetse go itse gore, ke lebaka lefe le le dirang gore o dire karata ya sekoloto. O ka se batle go tsaya karata ya sekoloto mme madi a ona o tlo a berekisetsa botlhaswa, o tshwanetse go dira karata ya sekoloto ka dilo tse di botlhokwa.

Bokgoni jwa go lefa naledi ya sekoloto, tokomane, mefuta ya tshegetso, morokotso wa go bula sekoloto gantsi o bulwa ka di-percent-e. Fifteen percent-e ya sekoloto sa ntlha o tlhakanya le ditshenyegelo tse di tswelelang pele, banka e ngwe e ka dirisa di-percent-e e e dirileng ya sekoloto mme e laola ka maximum.

Go nna le madi ka bonako, flexible, go buisana ka fao o ka duelang le go thusa go aga credit history. Ditshenyegelo, kotsi ya go tlwaelwa mokgoelo go fokotsa credit score.

Overdraft initiation fee, monthly service fee, interest on overdraft, penalty, return debit order fee, notification fee.

Madi a a dirisiwang go ama credit record, go senya bokgoni jwa go boloka.

Dirisa overdraft, busetsa madi ka bonako, dirisa tekanyetso, tlhopha banka ka kelotlhoko, mme boloka emergency fund e nnye.

Tirelo ya banka go ntsha madi a go tsaya loeto ke gore, banka e rileng e tlo go tlhoka visa gore o ka tsaya madi a o ya leetong, mme ba tlo go leba credit score ya gago gore e ntse jang le gona gore mogolo wa gago o ntse jang pele ba ka go tseisa sekoloto sa leeto.

Forex-e ke e ngwe ya mo inthanete ya go dira madi. Forex e batlile go tshwana le tse ba di bitsang di-investment empa mo go yona o a reka, o a rekisa.